Ho sebedisa Extra Savings account ha o hlokahale hore o patale tax-e hohle, o kgona ho ntsha tjhelete ya hao, o fumane tjhelete e nngwe ntle le ho patala tax-e. Le ha o hula tjhelete ya hao ha o patale tax-e, o enjoy-a Kapo hona ho una tjhelete ya hao ha monate o se na yona kgatello ya hore o tlamehile o be le so se .

Ka eWallet ke kena mo banking app ya ya ka ya banka, e beba ke kgetha yona eWallet eo e leng hore e tlo kgona ho mpha dinomoro kapo yona pin eo e leng hore e tla sebediswa hore a kgone ho hula tjhelete. Mme ka tsona dinomoro tsena ke tsona tse e leng hore ke tlo kgona ho mo romella tsona hore yena a tle a di sebedise ha fihla bankeng.

Dumelang basebetsi, ke bona bothata ka taba ya phaello ya tjhelete. Kea kena hona app-eng ya lona kea bona tjhelete e ntse e fokotseha, mme ho sa bonahale ho nyoloha ha teng. Ekaba na bothatha bo hokae? Nka kopa ha nka fumana tlhakiso e felletseng le hore na nka thuswa ka tsela e jwang.

Malome a ka etela bankeng e haufi le yena, mme a ba hlalosetse hore o kopa ho tjhentjha tjhelete ya hae ya didolara, A e tjhentjhele ho ya Afrika Borwa. Mme malome a tlise ditokomane tse tshwanang le ID le lona lengolo la setentshe, mme ba tla mo tjhentjhela la tjhelete ya hae ya didolara ho ya ho ya Afrika Borwa.

Akgente, ke na le kgahleho di inshorenseng tsa lona, mme ne ke rata ho tseba haholwanyane ka tsona. Bobane ke sa batle ho iphumana ke le maqakabetsing a hore na e mong wa leloko na ha hlokahala, ebe ke tla etsa jwang? Mme ha o ba ke motho eo e leng hore ha sebetse, mare e motho a itshebetsang. Ne ke lakatsa ho tseba ho na ke dipolane tse feng tseo e leng hore di ka lokela di ka nlokela, kapo hona tseo e leng hore di ka ba le bokgoni, kapo tsa fihlella bona bokgoni bo kenang le bona? Tse ka thusang haholwanyane ka batho bao e leng hore ba

Mangwane hore a tle a a kgone ho hodisa tjhelete ya bo neke, ha ba ka beha tjhelete ya bona bankeng hore e nne e eketsehe. Kapa hona o fumane e mong e leng hore o sebetsa ka taba tsa ditjhelete, le hore na hodisa jwang, a tle ke a ba fe maele hore keng seo e leng hore ba ka se etsa ba le boemong bona. Mme ba dule ba tshwara di meeting, hore ba tle ba ba tsebe hore na tjhelete ya bona e ba beileng e ntse ya jwang?

Kannete mohaisane nke se kgone ho mo thusa, hobane ha ke tsebe tumellano ya hae le mashonisa. Ebile nka rata mohaisane a bue le mashonisa, hore na a ka kgona ho mo patala ka tsela e jwang?

Di ka ruta batho ba leng hore ba dula hole, hore na ba ka sebedisa eng jwalo ka di banka tsa di founong. Le hore na ke tsela efe kapo hore na di sebediswa

Retirement annuity Ke ke annuity e e leng hore e o thusa hore o kgone ho save-a tjhelete ya hao for nako eo eng ho phomola ka yona. Mme bohlokwa ba teng ke hore tjhelete ya hao e kgona ho eketseha, ebile le ho patala yona tjhelete ya tax ha e be ngata haholo, empa o patala haholo ha se e le hore ho hula tjhelete ya hao.